Medical aid ndi ya vhuḓi nga maanḓa ndi tshi khou tou sedza khanthu kha nḓila yanga ndo vhuya nda ḓi wana ndi kho valelwa sibadela nda shumisa medical aid na medical aid ni di wana ndi tshi khou farwa zwavhuḓi, ni wana dzilafho ḽa vhuḓi vha nifha zwiḽiwa zwine zwa vha na mutakalo vha dovha vha nifha na vhulalo ha vhuḓi.

Tshithu tsho thoma tshine nda nga eletshedza muthu ane a khou badela nnḓu ndi a uri kha thome a sedze tshikwama tshawe uri tshikwama tshawe tshi ḓo mu tendelanaa uri na musi a khou bvisa iyo tshelede u ḓo sala a khou kona u tshila naa.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri musi muthu a tshi khou renga nnḓu a kone u wana vhathu vhane vha ḓo mu eletshedza hu u itela uri a sa ḓi wane a tshi khou badela masheleni manzhi zwi songo tea.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋea vhathu vhane vha khou humbula u koloda nnḓu musi prime interest rate yo gonya ndi ya uri vha dzhie zwithu nga vhuronwane vha thome u kona u pfesesa zwa uri yo gonya nga vhugai.

Vha vha vhatshi khou itela uri vha kone u mutevhelela nga murahu musi uyo muthu a tshi vho balelwa u badela nnḓu uri vha kone uya u dzhiulula nnḓu yavho murahu.

Khaedu dzine vho mme vha ṱangana na dzo musi vha tshi khou ita khumbelo ya dzi UIF musi vha tshi khou ya u beba ndi ya uri vha tea ha madokotela uri vha kone u vha ḓadzela luṅwalo lune vha tea u ṱuwa nalwo UIF ende vhunzhi ha madokotela vha ya badelisa. Zwine zwa nga ita uri vha kunde khaedu iyo ndi musi vho ya zwibadela zwa muvhuso kana kiḽiniki dza muvhuso uri vha kone u ḓadzelwa eyo fomo nga mahala.

Funeral cover ndi tshiimiswa tshine tsha thusedza musi muthu o welwa nga khombo ya lufu i ya kona u bvisa ndiliso zwi tshi khou bva kha uri oyo muthu o vha a tshi khou badelisa hani.

Nṋe ndi vhona uri zwa khwine ndi uri muthu avhe na puḽane nthihi khulwane ya muṱa ngauri dziṅwe puḽane u vha na puḽane nnzhi nnzhi zwi sia zwi tshi ita uri musi wa ndiliso hu badele hu badele puḽane nthihi ngauri vhunzhi ha dzi puḽane dzi vha dzi tshi shumisana.

Muthu ane nda mu ḓivha ane o vhuya a litsha phoḽisi ya mbulungo nga nṱhani ha u ḓura ndi nṋe muṋe ndo sedza uri phoḽisi i khou ḓura nga maanḓa lune zwa sia ndi tshi kho kundelwa u badela miṅwe miṅwedzi nda ya nda wana phoḽisi ine a i ḓuri na mbadelo dza hone ndi dza vhuḓi na musi wo wo bvelwa nga tshiwo mbadelo dza hone dzi sala dzi dzavhuḓi.

Nṋe ndi vhona uri nḓila ya khwiṋe uri muthu a shandukise phini yawe ndi musi o toya banngani hune ha vha na vhathu vhane vha vha na nḓivho nazwo ngauri ri khou sedza kha shango ḽa ṋamusi ri a wana hu na zwithu zwine muthu a khou hekelwa founu ha shandukiswa zwithu zwawe ene muṋe a sa zwiḓivhe.

Nṋe ndi vhona uri thekinoḽodzhi i nga shuma nga maanḓa kha maitele a u ṱoḓa uif uri vhathu vha songo tsha fola muduba vha to apuḽaya vhone vhaṋe kha vhuleludzi.

Tsho thoma tshine nda nga ita ndi u ripota uyu mulandu kha vhabanngani uri vha kone u ita ṱhoḓuluso dzo teaho uri data dzo ya gai.

Zwine vhathu vha tea u dzhiela nṱha musi vha tshi dzhia medical aid ndi uri vha kone u ḓivha uri vha tea u ḓivha uri tshiimiswa tsha vho ndi tshifhio na uri mbadelo dza hone dzo ima nga nḓila ḓe na uri vha tea u dovha vha ḓivha zwa uri eyo medical aid yavho yo khavara mini na mini.

Nṋe ndi vhona zwi songo tea uri bannga i dzhie maṅwe masheleni ngauri ndi tshi vhulunga tshelede ndi vha ndi khou itela uri musi wa khombo ndi sa ṱolwe ndi tshi kho yo u koloda kha vhomatshonise ndi vhe ndi na tshelede yo nndindaho.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu avhe na ndindakhombo ya vhutshilo uri na musi a tshi ṱuwa fhano shangoni a kone u vhulungwa zwavhuḓi.

Zwithu zwine zwa ṱoḓea muthu musi a tshi kho u bvisa masheleni e a rumelwa nga cash send ndi nomboro dzine dza tea u shumisiwa musi u tshi khou bvisa iyo tshelede huṅwe mashophoni vha ṱoḓa na ṋomboro vhuṋe yau.

Nṋe ndi vhona uri muthu masheleni ane a tea u a bvisa a tea uvha a tshi anganela u swika kha one hundred and fifty ngauri tshelede ya vha nnzhi na tshumelo ivha ya vhuḓi ende ya dovha ya vha ya nṱha.

Nṋe ndi vhona hu fhungo ḽa ndeme uri vhathu vha tea u ḓivha uri ndi tshifhinga tshifhio tshine vha tea u tshi lindela musi wa khombo uri vha kone u wana masheleni avho dziṅwe phoḽisi dza mbulungano dzi tea miṅwedzi miraru vha sathu welwa nga tshiwo dziṅwe dzi tea miṅwedzi ya rathi vha sa thu welwa nga tshiwo.

Nga nḓivho yanga UIF a i waniwi nga muṅwe na muṅwe, UIF i waniwa nga vhathu vhane vha kho shuma ngori musi vha tshi kho shuma hu na masheleni ane a kokodziwa a isiwa kha tshikwama tsha UIF.

Puḽane ya mbulungo i nga thusa musi ho vha hu na lufu muṱani hu u itela u fhungudza zwiṅwe zwa zwithu zwithu zwi ngaho uya nga ha vhulalo ha mufu na tombo ḽa mufu.

Asi vhaswa vhoṱhe vhane vha a ḓi imisela uri vhaḓi wane vha tshi kho vhea tshelede kha tshibugwana tsha mbulungo vhunzhi ha vhaswa vho ḓalelwa nga u tamba zwine zwa sia musi muthu muswa o ri sia ri wane vhathu vho fara gaḓa gaḓa ḽa u ṱoḓa masheleni.

Nṋe ndi vhona uri musi nda hangwa ṱhanziela yanga ndi to ya arali ndi na iṅwe akhaunthu ndi to ya u bvisa bank statement ngauri kha bank statement hu vha hu na thanziela ya hune nda bva hone.

Nṋe ndi vhona uri vhashumi vha tea u sedzesa nga maanḓa masheleni uri ndi masheleni a vhugai ane a kho kokodziwa rikho ya kha UIF vha sado ita uri matshelo vhari vho fhuriwa.

Ndi uri u sa, uri u sa vhe na thaidzo matshelo musi wo weliwa nga khombo.

Zwine wa tea u ita ndi u sedza kha garaṱa yau kana kha phone yau uri u kone u ḓivha uri mbuyelo dza u dzi khou tshimbilisa hani ḓuvha na ḓuvha.

U pfhuka ha miṅwedzi u sa badeli zwi ita uri u salele murahu ṋa musi welwa nga khombo tshikimu tshau tshi nga si kone u badeletshela zwithu zwoṱhe.

Nyeledzo ine nda nga ifha muthu ndi ya uri u tea u pfhesesa uri account ine a kho i vula ndi account ḓe.

Zwine nda ita ndi u dzhena kha bannga kha epe ya banngani yanga nda rumela vhu zwidodombedzwa nda amba amount ine nda kho tea u badela u bva afho nda badela mbadelo dza tshikolo, ubva hafhu nda kona u wana vhuṱanzi ha u sumbedza uri ndo badela tshelede ya tshikolo.

Puḽane dza vhuongelo dzi shuma uri u kone u wana dzilafho ḽa vhuḓi u ḓi wane u tshi khou wana zwithu zwavhuḓi na tshumelo ya vhuḓi.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi na khaedu musi ndi tshi khou badela tshelede ya tshikolo musi tshelede i songo tenda u ṱuwa.

Gap cover ndi puḽane ya insurance ine ya thusa musi u si badela musi tshelede yawe ya medical aid i sa koni u khavara zwithu zwoṱhe.

Khaedu dzine dza mbilaelo dzine nda ṱangana nadzo musi ndi tshi ḓo dza fomo ya tshikolodo ndi ya uri tshiṅwe tshifhinga ndi a wana ndi sa khwaḽifaye ndo zwi kunda nge nda ita uri ndi ḓi wane ndi tshi khou khwaḽifaye ya itsho tshikolodo.

Muthu uya a dibositha tshelede bennge ya u vhudza dzi nzwalelo dzine dza ḓo vha dzi khou ṋeiwa iwe tshelede yo valeliwaho a i bvisi hu tshifhinga tshi saathu u swika musi tshifhinga tshi tshi swika muthu u wana tshelede yawe na dzi nzwalelo dzo fhelela.

Gap cover ndi ya ndeme ngauri tshiṅwe tshifhinga u tshi swika uya wana u sa koni u swikelela kana sikimu tshau tsha dzilafho tshi sa kone u badela zwithu zwoṱhe.

Vhuḓipfi vhune vhathu vha ḓipfa ndi musi vhathu ni wane vha tshi khou tshutshudziwa upfhi vha ḓo sala vha tshi khou koloda eyo account ngori i ḓovha i si tsha dzhena tshelede.

Vhathu vha thoma nga u tsheka uri eyo khamphani i kho vha ofara zwithu zwifhio nahone ṱhoḓea dza eyo khamphani ndi dzifhio musi vha saathu nanga.

Ndi ngauri khamphani khulwane ndi dzone dza vhuḓi ndi dzone dzo faraho zwithu zwavhuḓi zwine matshelo unga si fhedzi u kho ḓi sola.

I thu, dzi i thusa musi u tshi khou vhaisala ndi hafho hune ya kona u badelela dzoṱhe dzi biḽi dzau.

Ndi nga takalela minyikelo ya nṱhesa nga uri musi u tshi khou badelisa ndi hafho une wa kona u wana tshumelo ya vhuḓi u fhirisa musi u tshi kho bvisa tshelede ṱhukhu.

Ndi na fulufhelo ḽihulwane nga mannḓa ngauri dzi puḽatifomo hidzi ndi dzone dzine dza leludza mushumo u nga si ṱolwe u tshi kho u ya banngani uri u kone u isa tshelede kana u badela tshelede kha maṅwe mashopo kana dzi yunivesithi.

Vhukando, vhukando muthu ane a tea u vhu dzhia ndi zwa uri muthu u tea u thoma a pfhesesa uri musi s a tshi khou vala eyo account ya u vhulunga tshelede nzwalelo dzawe dzi dovha dzi vhugai nahone tshelede yawe ha tshi fhedza vala eyo account dzi dovha dzo no vha vhugai.

Pulane ya vhuongeloni i katela zwiḽiwa, vhudzulo, misha, mishonga na dokotela ḽine ḽa ḓovha ḽi khou lafha.

Mbudziso dzine muthu a tea u vhudzisa ya u thoma muthu u tea u vhudzisa uri eyo pulani yawe yo khavara mini na mini.

Pulane ya u thusa muṅwe muthu nga musi tshifhinga tsha shishi ndi ya uri u thusiwa nga madokotela a phuraivethe u wana tshiṅwe na tshiṅwe tsha phuraivethe ha thusiwa nga nnyi na nnyi.

Nṋe ndi vhona uri mobaiḽi i thusa vhathu u langa tshelede yavho ngauri avha soko shumisa tshelede tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe hu sina zwithu zwa ndeme.

U shumisa u shumisa tshelede zwavhuḓi, na uri vha tea u ṱanganedza khumbelo ya tshikimu tsha life cover.

Zwine ndono zwipfha musi hu tshi khou vula akhaunthu ndi zwa uri vhathu vhane vhanzhi vha yari fhura vha ri vhudza zwithu zwine a si zwone zwine wa sala u tshi vho mangala masheleni au a tshi vho ṱuwa wapfha u sa pfhesesi uri mulandu.

Zwithu zwavhuḓi ndi zwa uri uya kona u ṱavhanya u fhedza u badela tshikolodo tshau na zwa uri musi u tshi ṱoḓa thuso vha ngasi u hanele.

Akhaunthu ya bannga ndi tshithu tshine muthu a shuma u vhulunga masheleni awe.

Tshithu tshine vha nga tshi ita ndi zwa uri dzi interest dzavho dzi sa tuvha fhasisa, na uri muthu muṅwe na muṅwe apfhe o tsireledzea musi atshi kho vhea masheleni awe kha akhaunthu eyo.

Ndi nga pfha zwi zwa nṱha nga maanḓa, ngauri zwimpha tshifhinga tshinzhi tshau kona u kuvhanganya masheleni ayo ane ndo a koloda.

Tshithu tshine nda tea uri vha tshi bvisele khagala ndi nzwalelo dzine nda tea udzi bvisa, ngori tshiṅwe tshifhinga wa wana u khou bvisa tshelede nnzhi nnzhi.

Ngeletshedzo ine nda nga vha ṋea yone ndi ya uri vha tea u thoma u ṱoḓulusa uri nzwalelo dzine vha khou dzi bvisa dzo tea na.

Tshithu tsha ndeme tshine nda nga muvhudza ndi tsha uri mobaiḽi mani i fast ende vhathu vhanzhi vha shumisa yone.

Zwithu zwine nda nga ita ndi zwa uri luṱingo lwanga lu tea u dzula lwo vhulungea lwo vhulungea, ende muṅwe na muṅwe ha tei u ḓivha phini yanga.

Ha itea zwiṅwe zwithu ndi nga vhiga mapholisani oyo mulandu.

Mbudziso dzine nda nga dzi vhudzisa u thoma ndi zwa uri, nzwalelo dzine ndavha ndi khou dzi badela dzo fhambana gai nadza musi ndi si khou badela nga baḽuni.

Muhumbulo muhulwane une nda nga mufhindula wone, ndi wa muvhudzisa uri lufu huna uri muthu ndi muṱuku na.

Tshiṅwe tshithu tshine muthu wa nga muvhudza ndi tsha uri u tea u ḓi ṋea tshifhinga tshau guda nga ha mobaiḽi mani.

Phetho ine nda nga i dzhia ndi yau rengisa nnḓu nthihi ine yavha na nzwalelo nnzhi hu u itela uri ndi kone u khavara hei iṅwe ine yavha nzwalelo dza hone dza vha fhasi.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri vhaṅwe vhathu vha ya fhura, wa wana utshi khou badela miṅwedzi miṅwaha minzhi minzhi.

Mbudziso nthihi ine nda nga vhudzisa ndi ya uri nzwalelo dzine nda kho tea u dzi badela ndi dzi dzi kho ita vhugai, na uri ndi kho toi badela tshifhinga tshingafhani.

Muhumbulo une nda nga kovhela na khonani yanga ndi ya uri life cover dzia thusa nga maanḓa musi wo welwa nga tshiwo.

Zwine nda nga vha vhudza zwone ndi zwa uri vha tea u vula akhaunthu ya bannga, hu itela uri vha vhone dzi tshelede dzavho dzo vhulungea.

Tshithu tshine nda nga amba na muswa ndi tsha uri muswa u tea uvha na insurance a dovha avha na life cover hu itela u tsireledza vha muṱa vhawe na vhafuna vhawe.

Ngeletshedzo nthihi ine nda nga imela oyo muthu ndi ya uri, u tea uyo u vula akhaunthu hu u itela u leludza zwithu uri tshelede itea u dzula nga ngomu banngani.

Life cover inga thusa vhafuna vhanga kana vhathu vha muṱa washu, musi nṋe ndi si tsheho fhano shangoni uri vha songo vha na khaedu musi ndi tshi khou vhulungiwa.

Zwine zwa nga nthusa ndi zwa uri ndi ḓivhe zwa uri ndi kho tea u badela tshifhinga tshingafhani na uri tshelede ine nda kho tea ui bvisa nga ṱhukhu nga ṱhukhu i tea uvha i vhugai.

Nḓila i leluwaho ndi ya uri ndi kho tea u muvhudza uri u kho tea u badela lwa miṅwaha mingafhani, na uri nzwalelo dza hone dzawe dzi kho tea uvha dzi ngafhani.

Thundu yavhuḓi kha phothifoḽio yanga ndi nnḓu.

Tshithu tshithihi tshine nda nga ita uri vha tshi pfhesese ndi tsha uri vha tea u ḓivha zwa uri akhaunthu i shumisiswa hani.

Mbudziso nthihi ine nda ngavha nayo ndi ya uri eyo life cover i shumisiwa hani.

Tshithu tsha ndeme tshine nda nga muvhudza tshone ndi tsha uri life cover i shuma u thusa musi muthu a si tsheho shangoni uri vho salaho vha songo vha na vhuleme.